Wine farming ke temothuo e e akaretsang go jala le go tlhokomela morara o o dirisiwang go dira wine. Fa go buiwa ka wine farming go buiwa ka tiro yotlhe e e amanang le kgolagano ya go tlhagisa morara le go fetola gore e nne wine. Morara o o jalwang go dira wine go na le mefuta e mentsi le ditlhokwa tse di farologaneng tsa tatso ke itse morara o mosweu le morara o mohibidu. Morara o tlhoka mmu o o siameng o tlhoka letsatsi le pula tse di siametseng gore o gole sentle, morara o kotula fa o setse o gobetse ka botlalo.

Go baakanyetsa mmu pele ga nako ya go jwala go botlhokwa thata mo temothuong ka gonne mmu o o nonofileng o thusa dijalo go gola sentle. Go botlhokwa thata go tlhatlhoba mmu go netefatsa gore go na le di-mineral-e tse di lekaneng maemo a pH e le gore e siametse dijalo. Mmu tshwanetse o tshware metsi sentle gore dijalo di kgone go nwa metsi.

Mmu le one o botlhokwa thata gore dijalo di kgone go gola tlhatlhobo ya mmu mekgatlho ya ntlha e e thusang go netefatsa gore mmu o na le dikotla tse di siametseng dijalo. Tsamaiso ya metsi e botlhokwa thata mo mmung, go jala dijalo tse di oketsang botshelo jwa mmu go ka thusa go nonofatsa mmu, fa mmu o sa baakanyeditswe dijalo di ka tlhoka metsi kgotsa di-mineral-e tse di botlhokwa kgotsa tsa gobala.

Balemirui ba dikgomo tsa nama ba lebana le dikgwetlho tse di sa tshwaneng, tse di ka amang pholo ya dikgomo, boleng jwa nama le tsela e e rekisiwang ka yone mo mebarakeng. Phepo e e lekaneng ya dikgomo ke nngwe ya dikgwetlho tse dikgolo ka gonne dijo tse di sa siamang di ka ama boima jwa dikgomo le botsogo jwa tsone. Go laola dikgwetlho tse, balemirui ba ka netefatsa gore dikgomo di ja phepo e e siameng ka go oketsa di-mineral-e tse di lekaneng mo dijong tsa tsone, go tlhokomela tikologo ya dikgomo le go tlhokomela gore di na le metsi a phepa le marobalo a a siameng go ka thusa go fokotsa malwetse.

Go simolola polase e ntšhwa, go tlhokega maano a a tlhomameng go netefatsa katlego ya yone. Kgato ya ntlha ke go tlhopha dijalo tse di siametseng maemo a bosa le mofuta wa mmu o o teng. Morago ga go tlhopha dijalo, go botlhokwa go dira tlhatlhobo ya mmu go netefatsa gore o na le di-mineral-e tse di lekaneng maemo a pH a a siametseng kgolo ya dijalo. Fa mmu o tlhoka tokafatso go ka dirisiwa menontsha go tshwana le manyora ya tlholego le mekgwa ya phepafatso ya mmu go netefatsa botsogo jwa one.

Tuna ke tlhapi e e kgolo e e bonwang mo metsing a a kwa godimo jaaka mawatle a Atlantic le Pacific, ke tlhapi e e tumileng ka ntlha ya nama ya yone e e monate le di-mineral-e tse di siametseng botsogo jaaka Omega three e a apeiwa ebile e a fisiwa mme e tsenngwa mo kgotsa ditankeng tse di nang le metsi, oli e e di sireletsang.

Fa ke ne ke na le sebaka sa go botsa setsibi sa tsa temothuo ka taolo ya disenyi le malwetse, ke ne ke ka botsa dipotso tse di botlhokwa tse di ka thusang go sireletsa dijalo le go netefatsa kgolo ya tsone e e siameng. Sa ntlha, ke ne ke ka botsa gore ke disenyi le malwetse a fe a a atileng mo go mefuta e e farologaneng ya dijalo. Go itse malwetse a a kotsi go thusa balemirui go tsaya dikgato tsa thibelo pele tshenyo e e kgolo e direga, ke ne ke ka botsa gore ke ditlamorago dife tse di tlwaelegileng tse disenyi le malwetse di ka di bakang jaaka go fokotsa kgolo ya dijalo kgotsa go senya maungo pele di kotulwa.

Go na le merogo e mentsi e e sa tlwaelegang eo o ka e lekang, e e tletseng molemo wa bophelo. Re na le ka sejatlhapi e bidiwa vegetable pair, e na le tatso e bonolo, e ka apeiwa kgotsa e jewa e le tala mo dijong tsa salad. Re na le le lerotho, ke semela se seng sa setso se se jewang. Re na le thepe, e tletse ka iron le calcium, di ka apeiwa jaaka spinach.

Mobu ke motheo wa botshelo jwa semela. Fa o jala diapole kgotsa dipanana, go botlhokwa go tlhopa mobu o o nang le phepo, o o nang le di-mineral-e le boteng jo bo siameng. Mobu o o lekaneng o thusa dithunya go tlhoma metlhala ka botshepegi mme se se kgothatsa kgolo e e nonofileng, tlhokomelo ya sejalo e akaretsa go nosetsa ka nako, go kgapela matlhare a a omileng le go lwantsha diboko ka tsela e e babalesegileng. Go tlhokomela mobu le dimela tse o dijetseng ke tsela ya go bona maungo a a mannye le a anang le botsogo.

Ditamati di simololwa ka peu e e jalwang mo mobung o o nang le phepo, e nosetswa ka metlha mme e tlhokomelwa go fitlha e godile. Fa setlhare se godile se fetisediwa mo jarateng kgotsa mo dipitsaneng, se kgothalediwa ka thotobolo gore se se ka wa, se tlhokagala letsatsi le le lekaneng, metsi a a lekaneng le manyolo a a siameng go thusa gore se ntsha maungo a mantsi. Fa ditamati di butswitse ka mmala o di rojwa ka bonolo, di bua mo lefelong le le le le omileng go thusa gore di seke tsa senyega ka bonako.

Mo thabeng tse dikhutshwane tsa Cederburg, mo marung a a bodutu, ke gone kwa botshelo jwa tee ya rooibos bo simologang. E a jalwa ka tlhokomelo, e godisiwa ka lorato, e roba ka tlotlo mme kwa bofelelong e tsala motswako o o nosang pelo le mogopolo. Go tswa mo pelong e e nyenyane go fitlha ka kopi ya tee e , ke leeto le le bonalang le le bonolo le le tletseng bokgoni le botlhokwa. Rooibos ga e ka ke ya sa tlisa itshwarelo, ka tee e nngwe fela, o ka utlwa botshelo bo go leletsa dipina tsa khutso le phenyo.